Nakong ya hona jwale ke bona dintho se di fetohile. Ka ha re bona hore , ka mona ka Afrika Borwa hangata re na le matswantle kang makula le ba bang ba merabe e meng e le hore ba se ba kena manyalong le batho ba batsho ka mona ka Afrika Borwa. Nou tjena nakong ya hana jwale, makula a kgona ho tjhata le Basotho. Makgowa a kgona ho nyalana le batho ba batsho. Hana jwale ke bona merabe e se kgona ho nyalana ho ya ka mmala e fapaneng ya letlang. Nakong ya hana jwale ya democracy, dintho ke bona di fetohile.

Ke ka rarollla senana ka ho jwetsa morena, hore morena a be le melao ya hae motseng wa hae motse o mong le o mong. Nna ke dumela hore o tlameha ho be le kgosi kapa yona morena e leng o tataisa setjhaba. O se okametse wa se laela. Ke nka kgona ho mo hlalosetsa hore a be le melao ya hae a ipehelang yona motseng wa hae. Morena e mong le e mong o hloka ho ba le melao ya hae.

Nako ya bona hore e seka lekana ke taba e leng hore ha ya loka eno ebilane ha e kgotsofatse. Ka hobane ke batho bale babedi, empa fela ntho e fapaneng ke hore e mong ke mosadi e mong ke monna. Nna ke re ka maikutlo aka, ke nahana hore tlameha ba ile ka nako e lekanang. Nako tsa bona di lekane hobane ke batho ba le babedi le ditokelo tsa bona di ya lekana. Ha ona e mong e leng ho o ka hodimo ho e mong.

Ho ya ka nna se ka etsang hore ke iphumane ke le moo, ke sekolo kapa yona university. Ka ha di-university di le ka toropong bongata ba tsona. Ke nahana se kang fihlisang tulong eno, ke tse kareng bo sekolo, university kapo ha ke fumane mosebetsi o motjha ka ditoropong. Ho ya ka nna nna ke motho e leng hore ha ke rate moo ho dulang hole lerata teng. Empa ke nahana maemo ekang ho lo batla sekolo le mosebetsi ke yona a ka etsang hore ke iphumane ke le ka ditoropong kapa ka polekeng tse jwalo.

Ho ya ka nna mofuta wa mabitla wa kajeno o dumella hore mofu kafo bafu ba beuwe jwalo. Haholoholo taba eo e etsahala morabeng ona wa Basotho. Basotho le bona hangata ba patuwa ka makoko ha ba kena ka mane ka ka mane ka ka mane ka mabitleng ho ba lo patuwa. O kena le lekoko ka mokoting. Ebe lekase le kwahelwa ka hodima lekoko. Ebe wa katelwa. Ke dumellana le ho patwa ka lebitla la mofuta oo wa hore le nna ka hobane ke le Mosotho. Ke nahana hore le nna ke fuwe kobo ya ka e re bitsang ka hore ke ya lekoko la phoofolo.

Re ke le sietswe ke baholo molamu wa ka e leng hore, ke a o sebedisa ho itshireletsa mme molao onana ke eleng horeng ke itshireletsa ho batho be leng hore ba tla batla ba batla ho ntsha kotsi kapo ba nkenela bosiu. Jwale molamu ke ona ke o sebedisa for ho itshireletsa ka setso eo ke keo ne ke o sielwa ke ntatemoholo wa ka. Ebe nkgono yena a nsiyela moseme. Moseme oo ko eleng hore ke dula ke dutse fatshe ka ona ka nako tsohle. Ke ona kobo ya ka moseme oo ho bolela hore ke kobo ya ka moseme.

Rakgadi Dirontsho ne ke botsa hore na ka hobane nou tjena ke na le kgahleho ho ya mane lebollong la bomme. Empa ke na le letswalo. Ne ke botsa hore na molemo wa ho ya lebollong ke ofeng na le hore na ke tlo tseba jwang hore na ke lokela ho ya lebollong ka dilemo tsena tsa ka, kapo dilemo na ha di ya dumelleha na le tsona? Ke bo kopa ho botsa hape hore na ke hloka ho ingodisa kae ha ke batla ho ya moo, le hore na ba sebetsa jwang?

Ke bona ditsela tse leng horeng mafu kapa tsona di-funeral-e matsatsing a kajeno tsela tse tshwarang ka tsona ke bona di sa tsamaellane le tsela ya setso ya Sesotho sa rona. Hobane kgalekgale kwanana nakong ya ha motho a qeta ho patuwa funeral e qeta ho etsuwa. Ho no ho hlomphuwa nakong ya nou tjena ha ho sa hlomphuwa. After di-funeral o so na le ntho e re bitsang ka hore ke after tears moo eleng hore batho ba sebedisa tshebediso ya jwala ho celebrate-a kapo, hona ho keteka ha motho a hlokahetse. Jwale ke bona e sa tsamaelaneng le Sesotho sa rona hana jwale. Le hape hape nou tjenana, Basotho ba bang ha ba patuwa nou tjena. Ha ba sa patuwa ka lekoko la nku eo kapong kgomo eo a na e hlabetswe.

Ho ya ka mosadi wa mosotho o tlameha, o itshware ka tsela e leng hore e ntse e hlomphehile. Mme bao be leng hore ba ile pele ho wena lebollong o tlameha o dule o ntso o ba hlompha ka nako tsohle. E be ha o tswa kwanana lebollong kwanana o ntso o hlompha le ba bang ha o ba hatelle kapa o ba nyefola, wa ba hlompha.

Mokgotsi wa ka ne ke re ke o jwetse hore ke iphumana ke se ke le ka hara mathata a hore se ke batletswe ntate e leng hore ke tlo nyalana le yena. Empa ke sa tsebe. Taba enana ha ke botsa ka yona ka tlung. Ho thwe ke arranged marriage. Ke moetlo wa Basotho jwale mokgotsi ne ke re, ke o jwetse taba eo ha ya ntshwara hantle hobane ha ke ya kgona ho ba le nako ya hore ke ikgethele molekane e leng wa ka e ke mo ratang. Ke mo kgethetswe ho ya ka moetlo. Jwale taba ena ha ya ntshwara hantle. Ke ikutlwa ke sa thaba ebile ke tshohile ha ke tsebe hore na e sebetsa jwang, lenyalo lena ngwaneso.

Nna ke nahana hore diaparo tse ntjha ke tsona tse tlo mo fa sebopeho se setjha. Ebile tsena tse ntjha tsenana ka hobaneng e se le motho e leng hore o hlapile sesila. Ke nahana hore phahlo tsa kgale ntse di na le sesila sa kgale jwale e tlameha a apare tse ntjha hore a bonahale hore a be le sebopeho se setjha. Ke yona e bohlokwa eo.

Ke nahana hore se etsang jwalo ke hore banana ha ba ja mahe ka dilemo tse kaalo, di etsa hore mmele ya bona e be sexual active. Ha ele jwalo, hoba easy hore banana ba ime. Jwale seno, ke nahana hore se etsetswa ho thibela hore banana ba seke ba ima ka pele. Ke tse ding tsa dithibela pelehi tse ne di sebediswa kgale tseno tse leng hore le nou tjenana ke bona se di sa etsuwe haholo.

Mabaka ao a kopanelo re a sebedisetsa haholo ha re tshwara di-meeting le batjha, ho hlahisa tseo a a mang a mathata e leng horeng re a fumana rona re le batjha. Sebaka senana sa kopanelo se haufi ka motseng ka monana. Ke sona se leo ra se sebedisa. Se haufi le hae mo ke dulang teng mona. Sona se monate ka lebaka la ho kopanela moo re le batjha. Ebe ra bua hore na re tshwere mathata afeng ka motseng ka mona. Ebe re fana ka di re fana ka hore na re tlo lokisa mathata ao jwang na ka di tharollo. Jwale ha re kopane re batlana le ditharollo tsa mathata e re kopanang ka ona re le batjha ka mona ka .

Ke nahana hore batjha kapo, bona batjha ba ka kgona ho rutwa ka dipapadi tsenana mona di-cell phone tsa bona kapo marangrang. Kapo radio-ng monana le teng mmuso o ka dula o hlahisa le ho ruta ka thuto ya dipapadi tse fapaneng mona radio-ng monana le television-eng kapa yona dikoranteng mona. Ka hobane ke bone hore tse ding tsa dipapadi ha di nkellwe hloohong. Sena se etsa hore dipapadi tse itseng di se tebe haholo naheng tse ding. Jwale nna ka hobane ke rata papadi ena ya bolo yena ya maoto ke yona e ke e ratang ka pelo ya ka kaofela.

Nna ke tseba ho thwe malome ke yena moriana lelapeng le leng le le leng. Malome ke yena e le hore wa thusa ka tlung ka mono. Ha ho tluwa ho bo tabeng tsa bo mahadi bo malome le bo rangwane ke bona ba yang ba lo o buella ha o le mohlankana. Jwale ke ba tseba ka tseo tsa setso. Ba tlo dula ba emetse lelapa. Malome ke yena e leng hore ke ngwana wa bo mme, and-e ke yena a moholo. Rangwane yena, ke yena a monyane ka lelapeng.

Ke nahana hore ntho tse etsang hore se hlomphe meetlo ya rona ke thuto, e leng hore ha re fe batjha kapa bona bana ba rona. Ke nahana thuto ke yona e etsang hore batho ba se hlomphe. Ke nahana hore thuto ke yona ya bohlokwa e tlamehang e dule e phatlalatswa malapeng monana. E phatlalatswa monana di-television-eng monana. E phatlalatswa mona social media. E phatlalatswa monana marangrang. Jwale thuto ke yona ya bohlokwa e leng hore e re thusa hore re tshwarelle meetlo ya rona re sa le banyane.

Ke nahana hore re sole batjha hobane batjha ke bona be leng hore e tlameha ba ba se lebale moo ba tswang teng. Thuto ya setso tlameha ba rutuwe ba sale banyane. Ebe ba e tshwarella maphelo a bona kaofela moo ba yang teng ha ba fetohe le letho. Ke nahana o e koba thupa o e koba e sale metsi. Jwale batjha ba hana jwale, ha re ba rutile, ba le banyane kapo ba sa ha ba sa hlahile kwa ke .